Ndingamcebisa ukuba ahambe aye ekliniki ayokwenza uvavanyo lwentsholongwane kaGawulayo azazi ukuba isiteyithasi sakhe sithini ukuze ukuba ufumaniseke uba unayo intsholongwane azokutya iipilisi zakhe ukuze ahlale esempilweni anganguli. Kubalulekile ukuba wonke umntu asazi isiteyithasi sakhe.

Andinokuzithenga kwaye ndingamxelela ukuba makazijikise kuba ayizizongo, umnike ezirongo. Zezomgunyathi kwaye loo nto ingambangela agule xa enothi azitye.

Iimpawu zoxinzelelo lwegazi oluphezulu kukusoloko uba dizi, ukuba nesifuba esiphezulu nokusoloko umzimba udiniwe.

Bendinovakalelwa kabuhlungu kuba oogqirha basentshona balungile kwaye bayayibona into xa ungaphilanga. Lo ugqirha amthembileyo yena kungenzeka angakwazi ukubona izinto ezi zimhluphayo empilweni yakhe.

Baye bacinge ukuba bazokuphatheka njani phayana. Umntu abe nexhala emane ezibuza imibuzo ukuba uzophatheka njani umntu wakhe xa emse kwindawo yabantu abadala kwaye uzofumana uncedo olupheleleyo na, olurayithi.

Ndingachaza ukuba ndibone iiambulensi kwindawo enengozi, ndabona kunye neetrafikhi namapolisa nabantu abaninzi.

Ewe, zithatha indawo yamaziko okhathalelo lwempilo kuba kwezinye iindawo azikho iiklinikhi kwaye ezi zihambayo iiklinikhi ziye zibancede kakhulu abantu ingakumbi abantu abadala ekunzima kubo ukuba bazihambele, okanye umntu omdala onothi afumane umntu ayomlandela amayeza akhe.

Kukuba kwakhiwe iindawo zokuxilongela ezininzi kwaye kuqeshwe noogqirha abaninzi ukuze kukhawuleze ukusebenza.

Ndingasoloko ndijonge isikolo kwaye xa umfundi ethe wakhulelwa ze afumane ikhefu ndingenza ukuba ngoku ehleli ekhayeni afumane izinto zokufunda, ii-homework nee-assignment, angahlali nje ekhayeni aze aphoswe zizifundo.

Baye babe neentloni zokuxela ebantwini kuba becingela ukuhlekwa, kuba inqabile into yomntu ongutata oxhatshazwa ngumntu ongumfazi okanye umntu obhinqileyo.

Ndingamcebisa ukuba ayisebenzise kakuhle imali yakhe, amane ethatha nokuba likhulu ayokulivalela ebhankini ukuze athi xa ethe wadinga into azazi ukuba unayo imali esebhankini enokumnceda. Kwaye athenge ukutya, azithengele nezinye izinto azidingayo.

Kukuba urhulumente aqinisekise sikolo ngasinye sifumana uncedo sokugcina ukutya okukhuselekileyo ukuze abantwana batye ukutya okusempilweni baze bangaguli.

Ewe iye ibancede uba bafikelelele kukhathalelo lwempilo kuba umntu uye akwazi ukuzisa kagqirha ngezo sentana azifumana kwinkamnkam kwaye athenge nokutya okusempilweni.

Ndicinga ukuba suba befuna abathengi abaninzi ukuze ishishini labo lingemi, lihambe kwaye liqhubele phambili.

Kubalulekile ukuba kubekho uqeqesho olusiseko lwe-first aid ingakumbi ezikolweni kuba abantwana banamaxesha okuba baye bafeyinte, loo nto ibangele ukuba abanye baphulukane nobomi babo kube iklinikhi zibe zikude nazo ezikolweni. Loo nto inganceda kakhulu ukuba kube khona umntu okwaziyo ukwenza i-first aid esikolweni ukunceda abantwana kunye notishala othe wasengxakini.

Ndingamcebisa ukuba oluke esibhedlele kuba kuseyifu ukolukela esibhedlele kwaye uyakhawuleza nokuphila, loo nto ibangela ukuba ungafumani nezigulo ngokuluka esibhedlele.

Ndingabaxelela abazali ukuba, umntwana wenu uthi ukhulelwe kwaye uyazisola ngokwenza loo nto kwaye uza kuqhubekeka nezifundo esikolweni, akazukuyeka. Ngoko uthi ucela uxolo ngokuba eniphoxile, uyacela ukuba ze ningamthuki okanye nimthethise.

Ndingaya kwisangoma ze sindichaze ukuba ndingenza njani ukuzinyanga okanye ze ndithathe awaphi amanyathelo kuyo yonke le nto yalo moya kwaye ubangelwa yintoni, kuba isangoma siyakwazi ukuboniswa ngento eyenzekayo emntwini.

Ndingathatha isigqibo sokuba ndiyophangela kwaye ndiza kunceda abantu, ndizimisele emsebenzini wam. Kwaye ndingakhetha isibhedlele esishota ngoonesi okanye oogqirha ze sikwazi ukunceda abantu abathi badinge uncedo xana begula.

Ibaluleke kakhulu. Loo nto ibangela ukuba ulutsha olusezikolweni lube luncinci oluye luthi lukhulelwe, kwaye ihlala iminyaka elishumi. Ilunge kakhulu ingakumbi ulutsha olwabelana ngesondo.

Abantu basezilalini bafikelela kade kwiinkonzo zooxakeka kuba ezinye iilali ziye zibe neendlela ezimbi, loo nto ibangele ukuba iimoto zoncedo zingakwazi ukufikelela khona kuba iindlela zimbi. Ezinye sube zikude kunasedolophini.

Ndingabaxelela ukuba ukwenza i-CPR kufuneka uhlale ungumntu ococekileyo kuba kubakho ixesha lokwenza u-mouth to mouth. Loo nto ibangela uhlale uklini, uvase amazinyo akho kwaye uyazi nento oyenzayo.

Ndingabaxelela ukuba okokuqala wonke umntu unebangelo, unelungelo lokuba anxibe nantoni na afuna ukuyinxiba xa elibhinqa. Loo nto ayithethi ukuba xa ulibhinqa uze unxibe iimpahla ezimfutshane ibangela ukuba umntu oyindoda azithathele okanye akudlwengule.

Ndingaye ndiyeke ukuzisebenzisa kuba ziza kundigulisa ngamandla. Ndiye ndihambe ndiyokuthenga kwikhemesti esemthethweni ezinye ezirayithi kwaye ezilungileyo.

Ukungakwazi kwam ilwimi elo lithethwayo kweso sibhedlele kuza kubangela ukuba ndingahoyakali msinyane kwaye ndingakwazi ukuthetha noogqirha abo kuba abazukundiva okanye mna andizukubava xana bethetha.